Xa uthenga ipropathi eMzantsi Afrika kukho irhafu ekuthiwa yi-transfer duty. Le yirhafu ekufanele uyihlawule kurhulumente ukuze ipropathi iguqulwe igqithiselwe egameni lakho. Ayihlawulwa ndim umthengisi, ihlawulwa nguwe wena mthengi, oko kukuthi umntu oza kuthenga iipropati yam, wena. Le mali ixhomekeke kwixabiso lepropathi, ukuba ipropathi inexabiso eliphantsi komda othile, kungangabi, kungabikho rhafu okanye ingabi phezulu kodwa ukuba ixabiso layo liphezulu lepropathi, irhafu nayo iyenyuka. Ngamafutshane ke, i-transfer duty yinxalenye yeendleko zokuthenga ipropathi kwaye kufuneka ihlawulwe ngaphambi kokuba amagama atshintshelwe, atshintshwe iimphepha mvume.

Ukuba nomasingcwabisane kuyingenelelo kuba kukulungiselela ixesha apho umntu engasekhoyo ukuze kungabikho mthwalo ngaphezu kosapho. Ndingathi ke yingenelelo ngoba kuthomalalisa iindleko zomngcwabo, okokuqala. Kuze kunciphise uxinzelelo lwengqondo nosizi kumalungu osapho kwaye yindlela yokhathalelana nosapho lwakho leyo, kwaye ke nokukhusela isidima somntu ongasekhoyo ngemini yomngcwabo wakhe.

Ingcebiso yam nantsi, xa ngaba uthatha ikhadi lekhredithi, ngesiXhosa ikhadi lokukukweleta, lezikoloto, yazi into yokokubana uza kuba nayo imali yokuba ubhatale ungasileli mva ekubhataleni imali oyithathileyo neendleko zayo. Kodwa xa ungenako ukubana uyibhatale ndingacebisa lokubana ungayithathi, deske uqiniseke into yokubana awuzusilela ekubhataleni. Xa ngaba uphumelele, uze ungathathi amatyala amanintsi angaphaya kokuqonda, ungathathi into engaphaya kwamandla akho. Thatha ngokwamandla onawo ungaxhineli ungaxhineli phambili.

Isizathu sokubana abantu bathathe ikhadi lekhredithi yinto yokubana, abazukwazi ukuthenga yonke into kwangexesha abafuna ngalo. Ngoku laa khredithi iyanceda ngoba imali ibisube bengenayo leyo yaloo nto bayifunayo, kulapho ingena khona ikhredithi. Ikhredithi uyayiboleka laa mali okanye uthathe into ngetyala, uza kumane uyibhatala kancinci kancinci kancinci kancinci deske uyigqibe uyibhatala. Ngoku ke ikhadi lekhredithi linceda ukubana umntu akwazi ukufikelela kwizinto angenokwazi ukuzithenga ngemali epheleleyo ngelo thuba.